Kukhona indaba ethokozisayo engake ngayizwa ehlobene nendawo yakaZihlonze ehlala isagcina imikhuba yendabuko ngendlela eqinile, ikakhulukazi uma kuziwa ekufundiseni amantombazane amakhono okuya ekubeni ngabesifazane. Lena yindlela yokwazisa, ukuvikela noma ukudlulisela amasiko esizukulwaneni esisha okuhlangene nakho kwendaba, ekuqaleni kwentasahlobo ngesikhathi amasiko omlando endaweni yaseZinhlonze. Amantombazane ayebuthwa ngendawo futhi ayengena esikoleni esiseduze esiqhutshwa abadala besifazane, abesifazane abadumile emiphakathini abanesipiliyoni, le nqubo yayaziwa njenge inkambiso yokulekelelwa.

Emphakathini wasemaphandleni imikhuba efana nokuhlanza, ukucula, ukudansa ngesikhathi somngcwabo wesintu, inomthelela omkhulu ekusizeni abantu ngabanye kanye nomphakathi, ukucubungula usizi, ukuvuma ukulahlekelwa kanye nokuqalisa isinqumo yokuphola. Ukuhlanza indima yomoya, ukuhlanza kusisiza ngokususa umoya wokufa noma ukungcola okuxhunyaniswa nokushona komuntu, ukusiza ngokwengqondo kubeka umphakathi esimweni sokwamukela ukuthi umuntu useshonile futhi asophinde simbone. Ukuhlonipha usiko, kubonisa ukuhlonipha ukuhlonipha umufi kanye nokugcina ukuzwana phakathi kwabaphilayo nabangasekho.

Usisi wami njengentombazane esancane esazoshintshela ekubeni owesifazane ingene esigabeni esibalulekile sempilo yakhe, isigaba sokukhula, ukufunda nokuzazi ulandela inqubo yendabuko lapho efunda khona amakhono. Asazokwakha abantu bakhe, ukuhlonipha isiko kanye nokuzilungiselela ukuba ngumuntu ophelele emphakathini, lokhu akulandele ukufunda ngendlela ukuziphatha. Owesifazane omusha balinde ukufunda, ukuhlonipha, ukuzithoba, ukuxhumana nabanye, ujabulele ithuba lokuchitha isikhathi nezinye izintombi, ukuhlonishwa ngumphakathi, uyalindela ukuthi ngemumva kwale nqubo ababonelele njengabantu abakhulile emphakathini.

Ngiyakuqonda mngani wami ukuthi le ndaba yomngcwabo kamama wakho kuyayikhulula nhlobo, hhayi nje ngenxa yosizo lwakho kodwa ngenxa yokungaboni ngasolinye phakathi kwamalunga omndeni. Ngifuna ukwazi ukuthi akusilona umthwalo wakho wedwa futhi okukhulu kakhulu ukuthi wena uthwele izinhlungu zokulahlekelwa ngothandiwe wakho ngakho-ke, kubalulekile ukuqonda ukuthi izinkolelo namasiko, abanye abashana noma nomalume bakho, siveze endleleni abuhluke, abakhulela ngayo noma ekholweni abanikwe isikhathi esedlule. Lokho akusho ukuthi izifiso zakho noma umbono wakho akubalulekile, kuncane nje ukuthi wonke umuntu ufuna ukuziveza indlela yakhe yokuhlonipha umama.

Umdanso wamaZulu ongaphezulu kokuba ukuzijabulisa uyisibonelo esinamandla sobuwena, amasiko, wumlando nobunye bomphakathi, izitayela zomdanso wamaZulu ziveza amandla, ukuzimisela, ukuhlonipha amadlozi kanye nokugubha izigaba ezibalulekile zokuphila. Izitayela zomdanso wamaZulu umdanso wempi okuyidlamu, lo mdanso wenziwa ngamadoda ugxile emandleni, ukuxhumana ngamandla nokugquma kwezinyawo phansi, nokuqhuma kwezinyawo phansi. Ukubonisa ubuqhawe, umzansi nomqhumshelo umdanso omnene ovame ukudanswa ngabantwana besifazane, uhlanganisa ukunyakazisa okuthambile.